swi koti ku haha hikuva loko u ri na ku va na na na lexi xi nga xi va swi nga koteki ku famba kahle swi endla ku va swi nga koti ku famba kahle Leswi swi endla ku va wa swihahampfhuka swo tala swi kokela endzhaku.

Eya swi fanerile hikuva lembe ni lembe swilo swa tlakuka swi ya ehenhla, na mabazi ma fanekele ma tlakuka ma ya ehenhla. Vanhu va fanele va tiva leswaku va fanele ku hakela ntsengo lowu tlakukeke lembe rin'wana na rin'wana.

Mfumo wu fanekele ku thola vatirhi lavakulu lava va fanekeleke va kongomisa vana eswikolweni. Vana va nge swi koti ku kongomisa vana van'wana eswikolweni, lowu ntirho wu lava vanhu lavakulu lava swi tivaka ku tlurisa vanhu mapatu.

Ndzi nga fonela maphorisa ma ta ma ta ndzi pfuna ku tsutsumisa swigevenga leswi, kumbe ndzi nga tlhelela kaya hi milenge hikuva ndzi ta va ndzi nga ri na mali yo khandziya thekisi.

Ndzi nga papalata timovha, ndzi endla ku va ndzi ndzi endla ku vona ku va ndzi hlayisekile. Ndzi papalata timovha hinkwako lomu ndzi fambaka kona.

Intercape loko munhu a suka eka xifundzankulu xin'wana a ya eka xin'wana, Intercape i bazi leri hlayisekeke swinene. Endzeni ka rona u kota ku tshama kahle, hikokwalaho ntsengo wa yona wu le henhla swinene. Kambe Buscor i bazi na rona leri pfunaka vanhu ku ya eka swifundzakulu swin'wana, ntsengo wa rona wu tikuma wu ri le hansi swinene hikuva na rona i bazi leri nga le hansi swinene. Munhu a nga fika a karhele swinene loko u famba a tirhisa bazi leri, hikuva i bazi leri u nga koteki ku tshama kahle eka rona. Hi na bazi ra My Boet, rona ri na ntsengo wa le hansi ntsengo wa le hansi lowu u kotaka ku wu hakela. Rona i bazi leri loko hi langutise Intercape na Buscor, i bazi ra kahle a ri fani na Intercape a ri fani na Buscor. U kota ku tshama kahle hi ntsengo wa le hansi.

Khensani u fanekele ku nyika n'wana wa yena mali yo ringana five hundred hikuva, eka five hundred leyi u ta kota ku khandziya hi three eighty. Ku suka eMpumalanga u ya eGauteng i three eighty, ku sala cinci a ta kota ku xava swo dya lomu ndleleni.

Thikithi ra bazi loko u ri xava hi inthanete u nghena ka Google u tsala ku ri book ticket, ivi for bus. Ivi ku ta huma mabazi yo tala City to City, Greyhound, Intercape na man'wana na man'wana. U ta endla u ta teka leri ri faneleke wena, ivi u tsala ku ri u ya kwihi u huma kwihi, leswi u swi ta endla ku ri vanhu va ka va le tibazini va kota ku tiva ivi va ku nyika ku ri thikithi ra wena i ra mali muni.

ku famba hi bazi navusiku hikuva mabazi ya yo tala ma ni ku stuck-a laha tindleleni. Ma rhandza ngopfu ku stuck-a endleleni, u tikuma u nga ha ri na na ka ku ya kona, u tikuma u yimile endleleni u nga u nga ha ri na ka ku ya. Hi kona u ta etlela endleleni ku ri vusiku a swi hlayisekanga nakatsongo.

Ndzi nga hlula hikuva ndzi fanekele ku ya tlela nkarhi lowu ringaneleke ku va ndzi ta pfuka ni lulamerile ku ku teka riendzo lero leha. Nakambe ni fanekele ndzi tirhisa swilo swa energy ku va swi nyika matimba ndzi ta kota ku fika laha ni yaka kona.

Mfumo wu fanele ku thola vanhu vo tala lava va langutelaka swa vuhlayiseki etindleleni. Vanhu va fanele va nga tsutsumi etindleleni, va famba hi ndlela leyi faneleke, va famba va langute ndlela va nga chayisana na vanhu.

Mfumo wu fanele ku thola vanhu lava nga ta guard-a mabazi, va langutisa ku ri mabazi lawa ma famba njhani, hi nkarhi muni, va va famba na wona ma tshama ma hlayisekile. Ma ma guard-a laha ma tshamaka kona.

Ra Luxy Couch i bazi lerinene swinene, i bazi ra kahle. Loko u famba hi rona u fika u nga karhalangi, Va khomana kahle na ma-customer ya vona. Bazi leri u nga famba hi rona kun'wna na kun'wana ku ya kona. I bazi leri ri nga na maendlelo ya kahle na matikhomelo ya kahle.